Eya. ra ku sungula loko ni xava thikithi a ni nga tshembi ntokoto wa mina ni twa nga ku ni lo fambisa mali va ni vuyisela tinomboro mara loko se ni ya fika le ni va komba tinomboro va nyiketa thikithi ngopfu ku a wu ze u va o fola tilayini ta kota ku mathikithi ka ha ri nkarhi.

I ku a ya xibedhlele a vutisa ku tiambulense to huma nkarhi muni hi siku rin'we byi ya fika rini hi siku ra nkarhi wa sona wa laha u nga ta vona information hinkwayo ya kota ku fa ya vafambi.

I ku tiva ku valweri va ntshunxeko va huma kwini ku va beburiwe kwini xiavi xa ku loko xi tlange kwini xiphemu lexikulu ku va ze va tikuma va tiveka eka emugangeni kumbe etikweni.

Mhaka ya ti colgate, toll gate yi pfuna ikhonomi hikokwalaho ka ku ku pfuna mapatu ku lungisisa mapatu na ku hakela hakela ti accident leti humelelaka laha mapatweni se mali ya ti toll gate yi pfuna ngopfu eka ikhonomi lowu fikelela ka ku lunghisiwa mapatu.

swiporo swi kota ku pfuna ku vamabindzu kumbe van'wamapurasi va kota ku fambisa swilo swa vona fast ku nga na traffic la patwini ku tirhisa xiporo na kota ku va xaviselana na matiko laha handle hi ku tirhisa xiporo.

I ku vachayeri va famba hi vambirhimbirhi kumbe ku loko ku ri na distance yo karhi ku ri na ku famba bazi loko muchayeri a famba less than two hundred kilometers a kuma muchayeri wun'wana a n'wi wisisa yena a sala ndhawu yo karhi a wisa the way hi ku vachayeri va nga famba hi ntlawa ku va famba a wisisana kumbe ku vekiwa vachayeri va ku hlayela emadorobeni.

I ku va ku thekisi ya yena yi tshama yi ri clean muchayeri a va a ri na mahanyelo na vakhandziyi va yena thekisi ya yena yi va yi ri na vunyanyuri thekisi ya yena yi kota ku famba ti distance to hlaya ti yimela yi huma ti trip hi kona bindzu ra yena ri nga ta kula.

I ku va mi famba hi ntlawa mi tshama mi ri ntlawa hi ntlawa laha mi fambaka kona mi nga siyani hikokwalaho mi nga ta va mi ri save ta protect-tana.

Byi na nkoka hi ku byi va byi ri na vuleteri bya le henhla ku fana na ku ku na ku ku na vuleteri byo fana na mati na tithoyileti to hlula ti open pit.

swi tele ngopfu ku loko xihahampfhuka ko va na khombo kumbe nkingha le henhla a swi lulamanga ku xi fika laha hansi va ngaha hanyi hinkwavo.

I ku vamabindzu a va koti ku fika ti assignment ta vona ka ha ri nkarhi a va koti ku huma va ya ka ta vona ematikweni ya le handle ka ha ri nkarhi.

I ku thekisi loko yi khome vanhu vo tlula mpimo yi va yi nga ha ri na balansi na loko ku va ku na accident khombo ra kona ku ku vaviseka vanhu va le va xihatla va va ni le henhla ngopfu.

bazi leri nga ma ri olove swinene va nga va lula swinene ku ri nga famba i ku va ku ri na vanhu lava mi hetelelaka mi hungasa na vona vutomi.

I ku va cinca swiporo leswiya swa khale va ngenisa swiporo leswi swa masiku lama swa manguva lawa swa ku famba na le swikontirini va humesa swiporo leswiya le swi kulu swa khale va ngenisa swiporo leswi swa masiku lama hi ku swi kota ku famba ku n'wana ni ku n'wanyana hi koho la va ta vonaka ku swilo swin'wana na swin'wana se swi famba kahle hi ndhawu ya ku tshamiseka ndhawu ya safe hi ku na kwala xikari ka malayini ku ta va na traffic swi tava swi kota ku vonaka loku swi famba na le kule emakhwatini xi kota na ku hijack-kiwa

Fiki u ya garage yo karhi u ya hira movha ene ku hira movha lowu ku hira movha .

Ku famba hi xitimela swi lula swinene ende swi veri fast ende swichipile ku tlula ku ku famba hi xipandzamananga xipandzamananga xifambo ku na tinghozi ta ku tala endleleni xitimela xi famba hi layeni wun'we xipandzamananga i i ku na traffic etindleleni xitimela xi fast ku fika la u yaka kona ende xi chipile ngopfu ku tlula xipandzamananga xa durha se ni vona ku xitimela xi ri xi antswa swinene xi ri xo antswa swinene ku famba hi swona.

Ku petiroli na nxavo wa mafurha wu ya ehehla na rhandi yi ya hansi ka u swi endlaku ku tlula mathekisi.

Mhaka yo xavisela matiko ya le handle swilo kumbe swakudya swi na mbuyelo wa ku loko timali ta matiko ya le handle tita haleni tin'wani ti fana na matiko ya le Europe kumbe vo USA ti va ti ri timali letikulu timali ta le henhla loko se ti ta la South Africa compare ka mali ya South Africa ku va ku ri mali ya le henhla swinene ende swin'wana swa kona swi attract-a tin'wana ti investors kumbe mara van'wani van'wamapurasi van'wamabindzu va le handle ku va kota ku fikelela nxavo wa ya laha ka hina ku nxavo wa ka hina wo swi ri hi wona wa wa wa manavetiso.

Tinxaka letikulu ta switirhisiwa swa swiporo i ku transport-a kumbe ku fambisa swi xaviwa swo fana na matsavu kumbe mihandzu kunsuka laha tikweni ku ya etikweni rin'wana i ku fambisa switirhisiwa swo fana na tinsimbhi kusuka matikweni ya lehandle swi tahaleni kumbe swi huma haleni swi ya ematikweni man'wana i ku fambisa vanhu korekela vanhu suka emakaya va ya emadorobeni emintirhweni ya hi sweswo switirhisiwa swa swiporo.

Swo pfuna i ku mabazi ma kota ku famba distance to leha ti layicha vanhu va ku hlaya i mali ya le hansi swo biha i ku loko ku humelela tinghozi la mapatwini mabazi ma va ma taleriwile hi vanhu ma va ma taleriwile na hi swo layicha se a ma ha koti ku va na control ku va na tinghozi la mapatwini ende loko ku humelela nghozi ya bazi yi yintshwa se ku va ku hundza vanhu va ku tala emapatwini.

James yin'wana na yin'wanyana yi vulavula

timhangu ta mabazi ti vanga hi swilo swo fana na overload kuma ku mabazi ma leyiche vanhu ma tlhe ma layicha nhundzu ya ku tala swi vanga hi ku va ku mavhilwa ma nga ma nga savesiwanga kahle na tigere or ti brake swi vanghana hi ku va ku vanhu va va va nga tshamiseki la ndzeni va tele kumbe mi rhwale vanhu vo hambanahambana na swifuwo mfuwo ku nga ri na na na tirhisano la ndzeni.

ta ku mali ya mathekisi tlakuke ngopfu since lembe ra twenty twenty-three hikuva ku va ku va ku ku tlakuke nxavo wa mafurha e na ku va ku va ku rhandi ya hina yi va yi nga ha na mpimelelo wa le henhla ku fika na ku xava ka ma ka matiko man'wana ya le handle hikuva leswi endlaku ku ta ku koma furha Ku tlakuka Ku ya hansi.

Ku nkoka xo sungula u wa ku vachayeri va mabazi for riendzo ro sungula va tikuma va wisile va tirhile va ri kahle emirini le miehleketweni va swi tiva ku va ta ku chaleni ka vanhu hlaya ene distance yo leha wa ku tsundzuxa na vakhandziyi loko se vakhandziyini bazi vana va nga kanaka va nga kanakanisa muchayeri wa mabazi ku n'wi pfuna hi ku n'wi vulavurisa ngopfu na ku n'wi endlisa makhombo la mabazini.

Ku na maendzo ya vutleketli bya vana va xikolo nampundzu ku va yisa eswikolweni ku na maendzo ya ku vanhu va famba hi mathekisi va ya emitirhweni na mabazi, ku na maendzo a ku vanhu va huma swa mithini kumbe business kumbe va ya ku tinyanyuleni mabazi kumbe hi swihahampfhuka ematikweni man'wani.

i ku va u tikuma u ri na carriage kumbe swikalichana xo vekela tinhundzu ka tona na ku va ku hlayela ku carriage kumbe nhundzu ta wena tika ku fika kwihi hikokwalaho u nga ta kota ku vona ku nhundzu leyi ya fita ku famba riendzo ro leha kumbe njhani.

Na pfumelelana ntsena ina vanhu lava va vabyaka na lava va tikuma va ri na vadyuhari a va fanekelanga va tikuma va famba eka ndhawu yin'we. U kuma ku luya a vabyaka swinene ku ri na mudyuhari loyi a nga vabyeki wa tikuma a to suka a suka a teke kumbe a hefemula vuvabyi bya luya a vabyaka swinene se ku va hambanisa swo famba ni vona swi ri na nkoka kunene ku swi endla ku swilo kumbe vuvabyi byi nga tlulelani speed byi kota ku byi tshunguleka compare ku loko munhu u kuma ku i vulnerable i le kusuhi na ku vabya mara ku na loyi a vabyaka se na yena i ta kota ku ngheneriwa hi vuvabyi bya luya un'wanyana.

Swo pfuna ku swiphiqo swo famba emapatwini kumbe emagondzweni i ku loko munhu a landzelela milawu ya le patwini na loko movha ya yena yi va xipidi xi pimiwile loko yi fana famba xipidi xo fika nkarhi muni sweswo se ni vona sweswo swi pfuna ngopfu ku kondza ku loko vanhu va famba va nga landzeleli milawu ya le patwini hi vona va kota ku endla tinghozi kumbe va famba vatswotswiwile.

U fane u va u ri u u khome phepha ra vuchayeri u nga driver's license u va u ri na ID u va u khome na ntsengo lowu mi nga ta twana na vona u na lava nga ta teka movha ku u fanele u hakela mali ya ku fika kwini masiku u fanele u swi tiva ku tirhisa masiku yo fika kwini ya.

Ku ri nkarhi wa tikhisimusi ti-cold tollgate ti pfuriwa ku va na free way ku va na free way hikokwalaho ku ma tinghozi a ti ta hungutana timovha a ti nga ta yima eka nkarhi wo leha .

A ndzi ta tsundzuxa van'wamabazi kumbe lava va chayelaka ku loko vanhu va ta na mindzhwalo ku va ku ri na xo khoma mindzhwalo ku nga ku mindzhwalo yi tshama na vanhu laha tibazini va va na lexo xa mavhilwa va nga ta xi koka xa trailer-a xo kota ku swi antswisa swilo ku vanhu va nga tshami na mindzwalo.

Swi pfuna ku vachayeri na vakhandziyi va kuma nkarhi wo wisa na ku tiolola no ku ya ti-toilet va ku na ku va ta swi pfuna rihanyo ku nga ti kota ku famba kahle. Swi na nkoka ngopfu ku loko vachayeri kumbe vakhandziyi va famba riendzo ro leha ngopfu va fika kun'wana va yima emavhengeleni va xava swakudya va dya va tiolola milenge ku ngati yi kota ku famba kahle va ta kota ku continue-wa hi riendzo ra vona.

Hi loko tin'wani timali ti ta ti ri ti kulu ti ri ti fasi hinkwato se ta ku kanganyisa and loko u kanganyiseka ticinci muchayeri na yena a nga yi ngheni i ri i lava mali yi helerile naswona vakhandziyi na vona va va va ri na mali va lava mali ya vona se swi kanganyisa loko swi fika eka ku tlhela ka timali hikokwalaho vanhu vo tala kumbe vanhu vo hlaya va swi tsakeli ku tshama eka seat ya le mahlweni loko va ri emathekisini ka ha ri mpundzu.

Swi tisa ntikelo wa le henhla hikuva ku ku na ku ku tatisiwa mintsengo ya mabazi mara vakhandziyi na vafambi muholo ya vona a yi tlakusiwanga se swi va khumba la ka ku kuma ku a va nga si budget-ela mali liya ya ku yisa mu ntsengo wo tibazi henhle ku ta kota ku kuma ku famba se swi ya swi karhi swi va affect ku va kota ku swi helela ka va nga ha koti ku tikuma va endle swilo swa nkoka swo fana na ku va hakelela vana swikolo fees va xava swakudya swo karhi.

I ku mabuloho ku va na ku kota ku va na swo famba laha hansi kumbe swo famba swi nga ku ku khuluka mati kumbe ku kota ku hundza swifuwo kumbe ku kuma ku va ku ri na patu rin'wanyani ro kota ku jika kusuhi that's why buloho ri na nkoka ri endla ku patu ri kota ku jika kumbe xin'wana xi kota ku famba laha hansi.

Mabazi ya le henhle ma kota ku ma tshama ma chekiwa hi nkama ni nkama kumbe ma service-wa lexiwani ma kota ku hala ndzeni ma va ma nga talanga overcrowded. Xa vumbirhi ma va fenichara yi va yi ri comfortable u kota ku tshama u tiketla xin'wani ku man'wanyani ma va ma ri na ndhawu yo kota ku tipfuna le ndzeni yi na ti-toilet se a mi famba mi yimayima tin'wani ti na swilo swo kota ku vuhungasi swo fana na tv se ndhawu se mabazi kumbe ku famba mabazi ya xiyimo xa le henhla switandzhaku i swilo swo koho sweswo.

I ku va u ri na mpfumelelo ku kumbe visa a yo kota ku susa layi ku yisa etikweni rin'wanyana i ku va u ri na pasi ra wena ri va ri ri kona u tiveka eka ku munhu wa njhani i ku va ku va rhwaliwile swilo swo ka swi ri nawini a va pfumeli swilo swo ka swi nga ri nawini ti-airport i ku va ku van'wana loko vo sungula va chekiwa na rihanyo ra vona ku va pfumeleriwa ku va famba emoyeni.

Ni vona swi nga amukeriwanga hikuva ti-fees loko ti tlakuka lembe na lembe ku ve vanhu va khandziyaka bazi va yaka emintirhweni muholo ya vona a yi tlakukilembe na lembe se ni vona nga ri a swi tshamisekanga a swi basanga va fane va rhanga va vona muholo wa lava va khandziyaka tibazi before va tlakusa mahakelo.

Eya ku vatswari va heleketa vana eswikolweni ni vona ku va swi tshamisekile mara ku pfuna xiphiqo lexi ku va va va ri na nkarhi wa vona wu sala endla swin'wana ekaya ni vona nga ri mfumo kumbe swikolo swi fanele swi va swi humesa mabazi eka tindhawu leti ta le kule va famba va collect vana kumbe va famba va teketela vanhu swi nga ta pfuna ku hunguta ntirho wa vatswari ku heleketa vana na ku hunguta mpfhuka vana kusuka kule va ya tele ma xikolweni.

Xa ku sungula u ku ti kuma ni ya report-a kumbe ni ya veka veka nandzu ku ni va ni lahlekeriwile hi xilo xo karhi xa vumbirhi i ku va na mpfula va muganga kumbe lava nga le kusuhi ku i ku xi lavalava kumbe ku vutisa ku xi nga va xitikweni xa vunharhu i ku va loko ni nga xi kumi ni muka ni ya kaya ni ya hlamusela xiphiqo lexi ni nga hlamuselaka ni nga hlangana na xona.

Xa ku sungula i ku ni va ni fambela ka tlhelo leri mimovha ti nga tsakili ndzhaku ka mina ni nga ti voni ni fanele ni famba hi patu leri u kumaka ku ni hlanganisa timovha loko ni vona movha ri kuteni mi ta kota ku nyizela sayizi.

Loko swi fika ka ku hlawula mabazi mina a ndzi ta hlawula laya Intercape hi ku liya Intercape yi na na na ti toilet hala ndzeni loko u famba hi yona a yi fambi yimayima ndhawu leti hinkwato na toilet wa swi kota ku ya toilet u ti pfuna ga ka bazi karhele ku fambeni.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku a ya ka thikithi va ri thikithi sales phela hala i ta fika a kuma ti price ta mabazi ku hambanahambana after a xava thikithi ro ya ka laha riendzo leri yaka kona se mali ya swo dya a n'wi khomisa mali yo ringana two hundred ya ku xava swakudya swo dya laha ndleleni.

Ndzi n'wi hlamusela leswaku a chuze xopo leyi a yi tshembaka leyi a ka yona masiku na masiku se loko a chuze exopo yeleyo ka inthanete a kota ku xava khadi ra yena a hakela ti-banking details ta yena.

A ndzi ta ku famba hi bazi swi hlayisekile hambi i vusiku kumbe nanhlekani ku famba hi bazi swi hlayisekile khombo ra kona i ku va ku loko bazi ri va ri ri nga savesiwanga ri nga chekiwangi ku ra fit a ku famba hi rona khombo ra kona ntsena.

ndzi nga tiyisisa ku muchayeri un'wana na un'wana a landzelela milawu ya le patwini before a nghena a patwini a make a sure loko hi movha wa yena kumbe xipandzamananga xa yena xi hlayisekile xa fanela ku famba epatwini hi koho hi nga ta ku hi laha mapatwini.

I ku va ku va ku ri na xikontiri xo lulama ku fambeka la patwini ku na patu ro hlayiseka hi koho hi nga ta ku ni tiyisisa ku mabazi ma nga famba kahle laha ndzi tshamaka kona.

I ti-Luxury Coach ti kahle swonghasi hi ku u va u hlayisekile ti na ti-TV u kota ku famba vona swa makombandlela kumbe swa le kule u kota ku tlanga na music u chajisa foni laha kusuhi hi na na le tithoyilete ya le ndzeni u kota na ku kuma xipeyisi xa ku tiolola milenge se ti-Luxury Coach or hi tona ta kahle.